Kunabantu abanokukhubazeka kokubona ngesikhathi sokugula, kubalulekile ukuthi bathole izinsizakalo zosizo zomphakathi ezihambisana nezidingo zabo, ukuze bakwazi ukufinyelela ezinsizakalweni zezempilo zendlela elula ephephile futhi ezimele. Nazi izinsizakalo ezibalulekile okufanele zibe khona izwi, i-software efunda umbhalo, izikhokhelo zokuhamba noma abaxhumanisi bezempilo abangababasiza ukuya noma bephuma esibhedlela.

Nansi imininingwane mayelana nezingozi ezivamile ukungahlonzwa kwezihlobo zokuphuka, ukuphuka okungahlangani kahle, ukulimala kwemithambo yegazi nezizwa, ukutheleleka, ukulahlekelwa yithuba lokwelashwa ngokufanele.

Nazi nazi izindlela eziphumelelayo ezingahlinzekwa, izinsiza zokuhamba ezifinyeleleka kalula, ukugoma ekhaya, ukuqeqesha abasebenzi bezempilo, izindawo zokugoma eziyatholakala kubantu abakhubazekile. Ukusetshenziswa kwezindlela zokuxhumana ezihambisana nokukhubazeka, ukubambisana nezinhlangano zasendaweni, ukwaziswa ngokukhuthaza ngokukhethekile.

Bangakwenza lokho ngokusebenzisa ulwazi olukhuluma ngokuqondile, bangakwenza lokho futhi ngokusebenzisa izithombe namaphepha eziphatha izithombe, bangakwenza lokho ngokudala izinhlelo ezijwayelekile. Baphinde basebenzisa izingxoxo ezinemifanekiso, baqeqesha amanakekeli nabanye abasebenzi, basebenzisa ubuchwepheshe nezinhlelo eziseka kufunda, nika isikhathi esanele nokuqinisa okuhle.

Nazi izindlela ezibalulekile ongabhekana nazo ngazo le simo sisonke, dala indawo ephephile, ningakhathazeki, bonisa ukwazelana nokulalela, ukuqaphela, buza imubuzo evulekile nenomusa, hlola isimo sengqondo nengcindezi. Qinisekisa umsindo wokuphepha nenxoxo enethezekile, bamba iqhaza nomndeni kanye nabaseki, qinisekisa ukuthi umzimba wakhe usesimweni esifanele.